Loko a ndzi ri mukaputeni wa xipano lexi langutaneke ni ntlhontlho wo tika ndzi nga hlohlotelo vanghana va mina va xipano hi tindlela leti landzelaka, ku va khutaza hi marito ya matimba ndzi nga tirhisa matimba marito la wa akaka xikombiso a hi fambeni hi matimba leswi hi langutaneke na swona swi nga hi hlula ntsena loko hi tshika ku lan'wa, ku va tsundzuxa hi xikongomelo xa vona ndzi nga va tsundzuxa leswaku hikokwalaho ka yini hi sungurile xana hile ku hi sweswi xana hi lava ku fika kwihi leswi swi nga va pfuna leswaku va tlhela va khomela eka xikongomelo xa vona ku yingisa ni ku va seketela loko ku ri ni laha a karheleke kumbe loyi a hakeleriwaka hi matimba ndzi nga n'wi yingisa kutani ndzi n'wi khutaza.

Intiyiso leswaku xipano xa mitlanguya Afrika-Dzonga swi nyikiwa mavito yo hlawuleka lama fambiselanaka, Rugby swi vitaniwa Springboks, bolo ya milenge va vitaniwa Bafana Bafana kasi cricket va vitaniwa Proteas.

Ntlangu lowu ndzi wu hlawulaka ku pfuna vanhu ku wisisa miehleketo i bolo ya milenge ndzi wu hlawula hikuva wu hlanganisa vanhu hi ntumbuluko, bolo ya milenge i ntlangu lowu wu ringanaka leswi swi pfuna vanhu ku pfuleka ku vulavurisana ni ku humesa leswi va swi twaka, wu pfuna ku humesa ku tikeriwa loko munhu a tlanga mianakanyo ya yena yi kongoma eka ntlangu ku nga handle ku nga ha endla leswaku wu rivala swiphiqo swa nkarhi na nkarhi swi pfuna ku humesa nghingiriko wa miri leswi hlayisaka ni ku wisisa miehleketo, wu dyondzisa ku tirhisana ni ku tshembana ku hlula eka bolo swi lava ku tshembana ku vulavurisana ni ku seketelana tanihi xipano leswi swi ta aka vuxaka lebyinene ni mundzuku yo antswa ya mianakanyo.

Hawa mitlangu ya manguva lawa a ya ha ri na dyondzo leyinene hikuva mitlangu ya khale a yi nga ri yaku tiphina endzeni kambe a yi ri ya dyondzo ya nkoka swinene naswona mitlangu ya manguva lawa a ya ha ri na ndzima ya nkoka ya ku dyondzisiweni ka vana ni vantshwa. Mintlangu ya khale a yi dyondzisa ku hlonipha mitlangu a yi dyondzisa ku hlonipha lava u tlangaka na vona xikombiso eka ntlangu wa maseka loko munhu a hluriwa a fanele amukela ku hluriwa ni kurhula ku pfumelelana ni ku tirhisana mitlangu a yi katsa ku tirha swin'we xikombiso eka ntlangu wa ncuva vanhu a va fanele ku dyondza ku nyika van'wana nkarhi ni ku xixima. Ku tirhisa miehleketo mitlangu yo tanihi hi tinghedzo yi dyondzisa vana ku anakanya hi timhaka ni vuhlayiseki.

Mintlhotlho leyi nga kona eka mitlangu leyi vanhu va hakelaka mali ku ya yi langutisa hi leyi landzelaka, matikhete lama yo ka ya nga ri enawini vanhu va nga tshika va xava matikhete lama yo ka ya nga ri enawini leswi swi nga veka nghozi evuton'wini bya vanhu valava, ku kandziyelana ka vanhu kumbe rifu tindhawu leti ku voniwaka eka yona mitlangu leyi yi nga tshika yi tala ku tlurisa mpimo naswona leswi swi nga endla leswaku vanhu va kandziyelana leswi swi nga veka vutomi bya vanhu enghozini. Tinyimpi, mikama yo tala etindhawini leti vanhu va yaka va ya vona kona mitlangu leyi loko team leyin'wana ya tshika yi dyiwile vanhu va nga swi langutelanga leswi swi endla leswaku vanhu va holova ku va ni ku holova exikarhi ka vanhu.

Ntlangu wa ncuva a ku ri ntlangu lowu a wu dyondzisa ku hlangana ni ku tiyisela dyondzo ya ntlu ya ncuva eku hlangana ni vuhlayiseki ntlangu wa ncuva wu kombisa ku hlangana ni ku pfuna ku kombisa ku hluriwa dyondzo ya ncuva hileswaku ku tirhisa ku hlangana ku andzisa vutshembeki.

Ntlangu wa bolo ya milenge hikuva eka ntlangu wa bolo ya milenge ka tsutsumisiwa leswi swi nga pfuna leswaku munhu a hunguta mafurha emirini hikuva ku tsutsuma i part ya vutiolori nakona ntlangu wa bolo ya milenge vanhu va tiolola before va tlanga.

Ina, mitlangu ni vutiolori byi nga pfuna ngopfu ku antswisa vuhlayiseki bya miehleketo leswi hi swona leswi endlaka sweswo ku humesa ntshikelelo loko munhu a ri eku ti ololeni kumbe a ri karhi a hlanganyela eka mitlangu miri wu humesa tihomoni yo tsaka leswi swi tiviwaka tanihi endorphins leswi swi hunguta ku karhala ni ku vilela ku sivela ku karhateka ngopfu ku hlanganyela eka mitlangu ya ntsako kumbe vutiolori byo karhi bya nkarhi hinkwawo swi nga pfuna ku lawula ku karhateka ni ku hi seketela vutomi ku antswisa, ku titwa kahle loko munhu a endla mintirho leyi a yi tsakelaka u va ni ku enerisiwa hi mbilu naswona swi nga tlakusa ku titwa a ri wa nkoka ni wa nkoka eka vutomi bya yena.

Ndzi nga tsakela leswaku xikolo xa mina xi va ni mitlangu yo tanihi Basketball, Netball, na Chess leswi hileswi swi endlaka ni hi rhandza Basketball i ntlangu wa ntlawa lowu endlaka leswaku vanhu vatirhisana va dyondza ku tshembana naswona wu pfuna swinene miri hikuva wu lava ku famba ngopfu. Ku tsandzeka ni ku tlhariha hi ku hatlisa wu pfuna ni le ka ku antswisa ku tiyimisela ni ku titshemba wena n'winyi. Netball i ntlangu lowu endlaka leswaku vana va vanhwanyani va kota ku hlanganyela eka mitlangu ya ntlawa ku pfuna ku kurisa vuswikoti byo tirhisana ku anakanya ni ku hatlisa ni ku endla miri wu tshama wu tiyile, Chess hambileswi yi nga riki mitlangu ya miri i ntlangu wa miehleketo lowu pfunaka swinene ku kurisa vutlhari ku anakanya vukungundzwani ni ku dyondza ku teka swiboho leswi pfunaka.

Loko ndzi fanele ndzi hlamusela n'wana ndzi nga tirhisa marito yo olova ku pfuna ku twisisa ndzi nga vula sweswo hi ndlela leyi, ndzi endla vutiolori hikuva byi pfuna miri ni mianakanyo ya mina yi tshama yi tsakile loko ndzi tshamela ku endla mitlangu ndzi nga tshama ndzi eneriseka ndzi nga vileli ngopfu naswona ndzi titwa ndzi ri na matimba. Mintlangu yi endla leswaku mbilu yi famba kahle leswi endlaka ndzi nga vi na gome ngopfu yi tlhela yi pfuna leswaku ndzi nga tshami ndzi rivala leswaku ndzi tshama ndzi rivala ku vilela ni ku karhala ndlela yo olova yo humesa mimpfuno ya rihanyo ya mitlangu hi leyi yi tiyisa miri loko u endla mitlangu u endla miri wa wena wu va ni matimba, yi endla ku tsaka mitlangu yi humesa ku vilela u tshama u tsakile yi pfuna mbilu u tshama u ri ni matimba naswona u nga tsandzeki hi ku olova.

Ndzi tsakela ngopfu bolo ya milenge hikuva i ntlangu lowu fambisanaka swinene ni vanhu vo tala eAfrika-Dzonga naswona wu ta merile ngopfungopfu ematikweni ya hina. Leswi ndzi swi tsakelaka hileswi, ku hlangana ni van'wana bolo ya milenge i ntlangu wa ntlawa lowu endlaka leswaku yi dyondza ku tirhisana ku tshembana ni ku pfuna van'wani yi enerisa na ku tsakisa ku yi tlanga swi pfuna ku humesa ku karhala ku tsaka naswona u titwa u ri xiphemu xa nchumu wo hlayiseka yi pfuna miri u famba ngopfu wa tsutsuma u lawula bolo hinkwaswo sweswo swi endla leswaku miri wu tshama wu tiyile yi dyondzisa ku tiyisela hambiloko swi tika u dyondza ku tshama u tiyile ni ku lwela ku fika emakumu.

Twisa miehleketo ni ku anakanya, vutiolori byi pfuna ku antswisa ku kongoma ka miehleketo, ku anakanya hi vutlhari ni ku ololoxa swiphiqo leswi swi pfuna eka ntirho dyondzo ni ku endla swiboho swa nkoka, ku hunguta ntshikelelo ni ku aka kurhula emiehleketweni. Loko munhu a ti olola miri wu humesa homoni leyi endlaka leswaku munhu a titwa kahle, leswi swi nga pfuna ku hunguta ntshikelelo, ku karhateka ni ku chava, leswi swi pfuna vanhu ku langutana ni maxangu ya vutomi hi matimba ni ku tiyisela.

Ku aka minkarhi miako ya nkarhi wo leha, Afrika-Dzonga yi akile tindhawu to tlula ntlhanu ta mitlangu ya bolo, yi antswisa ndhawu ya swihahampfhuka, mapatu ni tindhawu to etlela vaendzi, leswi swi sasekise ntirho wa rixaka ni ku fikelela eka tindhawu to hambanahambana. Ku tlakusa vutshila ni vuswikoti, ku lunghisela khapu swi endle leswaku vanhu vo tala va dyondzisiwa ntirho va kumiwa hi vukorhokeri va dyondza ntirhisano wa mafambiselo.

Ku kurisa rihanyo ni mirhi lowu hanyeke, mitlangu yi pfuna ku endla vutiolori lebyi endlaka leswaku vana va tshama va ri ni rihanyo ra kahle ni miri lowu tiyeke, yi hunguta mikhuhlwana ku sivela ku nonoha ka miri ni ku kurisa ku hanya kahle. Ku dyondzisa vuswikoti byo ti hlanganisa ni van'wana, vana va dyondza ku tirhisana ku yingisela ni ku tirha ni van'wana ku langutana na swiphiqo tanihi ntlawa swi tlhela swi endla leswaku vana va twisisana ni ku xiximana.

Ina swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swo tanihi ti-Olympics, FIFA World Cup swi pfuneta swinene ku hlula ku avana ni ku nga twanani exikarhi ka vanhu va matiko yo hambanahambana. Swi kucetela ku hloniphana exikarhi ka matiko mitlangu ya matiko yi nyika vanhu nkarhi wo hlangana ku tivana ni ku tlangela ndhavuko ni mahanyelo ya van'wana. Swi endla leswaku ku avana ni ku vengana swi hunguteka. Ku aka vunghana bya matiko, matiko lama a ma nga twani ma kota ku tirhisana eka swiendlakalo swo fana ni ti-Olympics.

Vana hinkwavo va pfumeleriwa ku nghenelela mitlangu exikolweni, mitlangu i xiphemu xa dyondzo leyi ringaneleke ku pfumelela vana hinkwavo. Swi kombisa leswaku xikolo xi hlonipha ni ku ringanela vuswikoti kumbe xiyimo xa rihanyo. Ku aka ku titshemba ni ku humelela, mitlangu yi pfuna ku aka xivindzi ni ku titshemba, ni le ka vana lava nga ni swiphiqo swa rihanyo kumbe swikombiso swo tika swa mahanyelo, ku va pfumelela swi va pfuna ku vona leswaku na vona va na nkoka.

Hi ku tirhisa mitlangu, swiendlakalo leswi swi koka matiko yo hambanahambana lama vuyaka ni ndhavuko wa vona, naswona Afrika-Dzonga yi nga tirhisa nkarhi lowu ku kombisa ndhavuko wa yona eka van'wana. Ku hlanganisa mitlangu ya dyondzo, ku tirhisa dyondzo ku katsa dyondzo eka vana ni majaha xikombiso ku dyondzisa hi mbangu wa matiko tindzimi to hambanahambana ni matimu ya mitlangu ya misava.

A positara yo lemukisa, endla dokumende leyi kombisaka xikongomelo xa ntlawa leswi mi swi lavaka ku swi fikelela ni leswi mi lavaka ku swi humelerisa kumbe switirhisiwa, tiva leswaku mali leyi u yi lavaka yi ta tirhisiwa njhani, xaxameta tipositara ta wena, xaxameta tipositara emaxopeni, kombela ku hlanganela ni komiti ya ntlangu ya le tikweni, masipala kumbe swiyenge swa dyondzo leswi swi ta kota ku pfuna hi switirhisiwa ni vuhlanganisi.

Misava hinkwayo va tile eAfrika-Dzonga, naswona va dyondze hi ndhavuko wa le Afrika, xikombiso ku chaya vuvuzela, ku ambala xintu ni ku tsakela madyelo ya ndhavuko. Vavasati va Afrika-Dzonga na vona va dyondze hi tindzimi ni mikhuva ya vatlangi va matiko yo hambanahambana. Swikolo madoroba lama a ma a ku tlangeriwa eka wona swi tlhela swi teka xiave ku dyondzisa ni ku dyondzisiwa hi mindhavuko ya vatlangi.

A nga tirhisa swiyenge swa mabulo swo tanihi Facebook Marketplace, WhatsApp, TikTok, Instagram ni Pinterest, i swiyenge leswi swi nga kahle ku sungula bindzu. A nga xavisa eka Facebook Marketplace mahala a nga endla page ya bindzu. A nga pfumela swikombelo hi WhatsApp ni ku tirhisa status ku tivisa bindzu ra yena. Ku nghenelela eka ti-flea markets kumbe craft markets, eka madoroba yo tala ni swifundzankulu ku n'wi mitlangu ya ku xavisa swilo leswi swi endliwaka hi mavoko hi mahela ya vhiki a nga tirhisa nkarhi lowu ku kombisa bindzu ra yena.

Ndzi nga byala swiluva swa ku fana na rose hikuva i xiluva xa rungula ra rirhandzu naswona swi rhandziwa ngopfu hi vanhu, xi khavisa ngopfu emavhengeleni ni le ka titeki loko u rhandza bindzu swiluva leswi swa xaviseka swinene. Marigold swi tshama swi tsakile eka maxelo hinkwawo, swi khavisa ngopfu hi rihlaza, xitshopana ni nsuku, swi hangalasa muhlovo naswona swi hluka hi ku hatlisa. Petunia swi byariwa wa hi ku olova endzeni ka mapoto kumbe bokisi, swi ni muhlovo wo tala naswona swi hluka hi nkarhi wo leha swi famba ngopfu eka mabindzu ya swiluva.

Xiendlakalo xin'we xa ku tihungasa lexi ndzi lavaka ku xi ringeta kambe a ndzi za ni xi ringeta i Bungy jumping. Ndza swi navela ku xi ringeta kambe ndzi tlhela ndzi va na mapfalo hi nkarhi wun'we hikuva ndzi chava tindhawu to leha, naswona ndzi twa i nga ri swi nga veka vutomi bya mina enghozini.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona masiku lawa hikuva vana vo tala va rhandza ngopfu ku vona makombakule, loko va nga ri ku voneni ka makombakule va va va ri ku endleni ka mintirho kaya ya vona. So hikokwalaho ka leswi ka ha ri hava minkarhi ya ku va vakokwana va nga tshama na vona ehandle va karhi va orhela ndzilo va va hlayela va va garingetela khale ka switori leswi a swi humelela. Masiku lama swilo swi cincile loko va nga ri ku voneni ka makombakule va busy hi riqingho ra vona ra le nyongeni.

Vutiolori byi pfuna miri ku kula hi matimba ni ku tiyisa marhambu ni swirho. Ku tiolola swi pfuna ku hunguta ntshikelelo ni ku pfuna ku anakanya kahle exikolweni. Swi sivela mavabyi, swi pfuna ku sivela ku nonohwa ngopfu ku hatla u vaviseka ni mavabyi ya mbilu ni ntshikelelo wa miehleketo.

Vutshembeki bya mitlangu, ku sivela sportswashing laha matiko kumbe nhlangano wu nga tirhisaka mitlangu ku fihla swiphiqo swo biha swa misava. Ku hoxa xandla eka ku ringanela, vutomi bya vavasati na matiko lama humaka endzhaku ma fanele ku va na ndhuma yo ringanela.

Xitori lexi ndzi xi tsakelaka lexi fambisanaka ni ntirho wa ku tihungasa ehandle, i hiking leswi ku nga ku fambafamba ehandle. ndza tsakela ku ya e hiking hikuva ndzi va na nkarhi wa ku va ehandle, ndzi vona swi swo tala swa ntumbuluko ku fana na riwa ti-waterfall. Naswona leswi swi va swi ri ndlela ya mina yo tiolola, hikuva ndzi teka nkarhi ndzi nga tiololi loko ndzi ya eka hiking ndzi kota ku tiolola leswi ndzi endlaka leswaku ndzi phyuphya emoyeni ndzi tlhela ndzi nga vi na ntshikelelo wa miehleketo.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka hikuva ku endla swilo leswi leswi ni swi tsakelaka ni ku va ni vutihlamuleri swilo leswi swi ri swimbirhi hinkwaswo swi ni nkoka evuton'wini bya mina, naswona a ndzi fanekelanga ndzi ndzi endla xin'we ngopfu lexin'wanyana xi sala endzhaku, hinkwaswo swi fanekele swi famba swin'we hi nkarhi wun'we. Naswona leswi swi ta tiendla leswaku swi tikomba kahle leswaku ndzi munhu loyi a nga na vutihlamuleri loko ndzi endla swilo leswi swi nga ni vutihlamuleri swi va emahlweni. Kambe ndzi nga rivali swilo leswi ndzi swi tsakelaka swi ni nkoka leswaku ndzi endla nkarhi wo ya eku tsakeni, ndzi tlhela ndzi endla swilo leswi swi nga swa nkoka evuton'wini bya mina.

Nkarhi lowu ni wu hetaka eka swilo swo tihungasa sweswi i wutsongo hikuva sweswi ndzi ni vutihlamuleri byo tala, ndzi ni xikolo, ndzi ni ndyangu, ndza tirha. Kambe loko na ha ri ntsongo a ndzi va ndzi ri na nkarhi wo tala wa ku endla swilo swa mina swo tihungasa hikuva a ndzi nga ri na vutihlamuleri a ndzi ri n'wana. Xin'wana na xin'wana lexi a ndzi xi endla a ku ri ku huhwa eka mina, kambe swilo sweswi swi cincile sweswi ndzi kurile nkarhi wo tihungasa i wutsongo hikuva swilo leswi ni fanekelaku ndzi swi endla sweswi swi tele ngopfu.

Ku tinyungubyisa hi tiko, loko vatlangi va yimela tiko ra vona va titwa va ri xiphemu xa ndhuma wa nkoka swi kombisa leswaku vanhu hinkwavo va ta kota ku humelela ku nga ri hi mali kumbe xiyimo, kambe hi matimba ni ku tiyisela. Ku hlanganisa vanhu va rixaka, ndhavuko ni tindzimi to hambana. Mitlangu yi endla leswaku vanhu va nga langutisiwi rixaka, ntokoto kumbe ndhuma kambe hi vuswikoti bya vona yi aka vutomi bya vun'we hi ku xixima swihlawulekisi swa ndhavuko.

Swikolo swa mfumo swi fanele swi xava switirhisiwa swa mitlangu hi mali leyi va yi kumaka kusuka eka mfumo ya swa mitlangu. Va fanele ku tirhisa mali ya swa mitlangu ku xava switirhisiwa leswi eneleke swa mitlangu. Loyi a nga na vutihlamuleri byo nyika switirhisiwa leswi i nhloko ya xikolo, nhloko ya xikolo yi fanekele ku tiyisisa leswaku mali yi tirhisiwa hi ndlela leyi lulameke naswona yi tirha eka swilo swa mitlangu ntsena.